Dumelang, ya buang ke Dipuo. Ho boloka ha puo ya rona ho bohlokwa haholo hobane ho ruta ngwana semelo le kwaa a tswang teng le kwaa a yang teng. O ithuta ntho tse ngata ka moetlo wa rona le ho boloka puo ya rona. Ngwana o tseba semelo sa ka puo ena ya rona, o tseba ntho tse ngata ka puo ya rona. Le ho hlalosa, o mo hlalosetsa ka puo ya rona hoba bobebe ho yena ho utlwisisa le ho tseba hore e ke tlamehileng ho e feta ke e feng? E ke tlamehileng ho ema ho yona ke e feng? Nka leboha haholo.

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Mekete e kgethehileng bo ntate ba tena dihempe tsa bona tsa Sesotho, ba behe dikobo mahetleng, ba rwale medianyewe. Ha bo mme ba tena mese ya bona ya seshweshwe, le ba bang ba rwala dikatiba tsa Sesotho le dieta. Ke meketeng e kgethehileng jwalo-jwalo. Hangata hape dieteng, reno rwala dieta tse ding le tse ding tse eleng horeng o tla ikutlwa o tsitsitse ha o di rwetse ka hara tsona hobe monate fela. Bo ntate le bona hobe jwalo, ba rwala le ditopo ba bang.

Dumelang, ya buang ke Dipuo. Hangata malome ke ena a re pakang ho ya ka boholwane ba rona. Ho qala lelapa pele, ho tle baholwane ba family, ho tle le bana ba family, ho ya ka ho latelana ha bona ho ho ya monyane. Ebe e ba baruti, ebe e ba batshedi ba mobu, ba tshelang mobu ho ya ka mokgo ho tlamehileng hore ho etsahale ka teng lefung leo. Ke a leboha.